Home-based care i ndhawu ya kahle swinene hikuva yi pfuna vadyuhari na vatsoniwa leswaku va kota ku yingisela, va kota ku vulavula, va kota ku va ku va hlayisa kahle hi ndlela ya kahle ku hambana na loko va tshama va ri kaya. Hikuva loko va ri kaya a ni voni ku i kona munhu loyi a nga ta pfuneta n'wana wa mutsoniwa kambe home-based care i ndhawu ya kahle swinene. Nakona home-based care ya pfuna ngopfu eka vanhu lava va havaka vatswari, ku va kota ku kuma swo dya na swo .

Nkoka wa vanhu lavakulu wa ku kuma muholo, yi va pfuna hikuva a va ha koti ku ti tirhela. A va ha koti ku va nga famba va ya tirha. Mfumo wu va pfuna ngopfu ku va kota ku ti xavela swakudya, va endla leswi swi faneleke for vona ku va kota ku hlayiseka.

Lexi ndzi nga ta xi endla i ku va byela ku va tshama va ri mutini, va nga fambafambi. Nakona ndzi nga va endlela ku va ndzi nga va xavela swo dya ku va tshama va hlayisekile kahle. Swin'wana na swin'wana lexi lavekaka for vona ndzi nga va endlela vo va tshama va ri kahle.

Ina swi kahle ngopfu hikuva vanhu lava a va ha koti ku va ya ntirhweni va ya ti tirhela va kota ku kuma mali, kambe mfumo wa Afrika-Dzonga wu va nyika mali ku va va kota ku ti hlayisa va xava swo dya, va endla xin'wana na xin'wana lexi faneleke.

A yi ringananga hikuva swilo swa masiku lama swa durha, a swa ha fani na khale. Sweswi swilo swa durha. Mali leyi va hi nyikaka yona for social grant i yi ntsongo ngopfu for ku ni nga xava swo dya ni tlhela ni kota ku hlayisa vana, ni va xavela swiambalo ku va va famba epatwini va ambarile ku fana na vana van'wana.

Titliliniki ta matikoxikaya a ti a ti phakela bya a byi phakeli bya kahle, hikuva masiku lama tinese na tona ti teka nkarhi ku ti pfuna. Va tshama va ri langute tifoni ta vona, va tshama va ri ku vulavuleni na vatirhi va vona, a va hlayisi vanhu lava va vabyaka.

Mfumo wu fanerile ku u nyika un'wana na un'wana social grant, ku va a kota ku ti hlayisa. Nakambe wu fanerile ku va akela ti-RDP ku va kota ku kuma ndhawu yo etlela ka yona, ya right.

Nkoka wa mbuyelo wa ti-mobile clinics wu hi pfuna ngopfu loko ku humelela swilo swa emergency swo fana na kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a kumaka a ri ku vabyeni va hatla va fika va n'wi pfuneta.

Swi fanerile ku va hi tshama hi ri na titliliniki ta le kusuhi hikuva, hi va hi hi va hi lava ku pfuniwa hi xihatla eka swilo leswi nga endleka swa emergency kumbe swilo swa serious. Hi ta kota ku hambana na swilo swo khandziya ti-taxi. Hikuva loko ku endliwa loko ko va ku endleke emergency, u kuma ku a wu ri na mali yo khandziya thekisi kambe loko tliliniki ri kwala kusuhi i ta kota ku i famba hi milenge ku ya fika ku va va fika va ku pfuneta. Hikuva tiambulense leta vona masiku lawa ti teka nkarhi ku fika loko u ti foyinela.

Ndzi nga kombela muakelani wa mina loyi a nga na movha ku va a heleketa tliliniki, ku ri na ku hi yimela ambulense leyi yi hlwelaka.

Ku nga va ku ri ku hava ku nga va ku ri ku hava timovha teto nkarhi wun'wani ti va ti-attend-e kun'wana, kumbe ti ri kule no laha hi fowunaka hi va hi ri kona. Nakona timovha ta tiambulense a ti talanga kwalomu swibedhlele.

Masiku lama swi kahle ku va u amukela u treatment u tlhela u teka treatment ya wena ya HIV, hikuva masiku lama wa hanya ku fana ni vana van'wana lava va nga va nga vabyi. Se xa wena i ku va u teka treatment ya wena hikuva u hanya ku fana na hina, a ku hambananga kule. Xa wena i ku ti phuzela philisi, xilondza lexi nga le mirini wa wena xi kota ku tlela. Hikuva loko u nwa maphilisi xa tlela, a xi nge ku kandziyeli kambe loko u nga phuzi philisi hi laha u nga ta hi siya kona emisaveni hikuva, xilondza lexi u nga na xona xi va na energy leyikulu ngopfu.

A swi lulamanga hikuva swi hetelela swi fika laha ka ku vavabyi va vabya ngopfu, se va va hluleka ku va tshungula hi mhaka yo va ka va nga hi teki serious loko hi ri kwala .

Hikuva va va yime nkarhi wa ku leha nakona nkarhi wun'wani, a va kumi na mati, kun'wani va suka va nga dyanga hikuva va tibyele ku va ta hatla va vuya kaya. Kambe va fika va kuma ku ri na layini yo tala nakona tinese a ti tirhi hi nkarhi. A va hatlisi, va hlwela.

I ku va va qasha vatirhi va ku tala, ku va ku ri na tikamara kumbe ti-ward-i to tala. Ku un'wana na un'wana a nghena laha a yaka kona, hi pfuniwa hi xihatla.

Lexi endlaka leswaku xibedhlele xa mfumo xi tala i ku va ku ri xibedhlele xa un'wana na un'wana, loyi a havaka mali loyi a nga na mali. Kambe xibedhlele xo ka xi nga ri xa mfumo, vanhu vo tala a va na mali yo hakela hi mhaka xibedhlele xo ka xi nga ri xa mfumo xi nga tali.

Hikuva xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka xi le mavokweni ya yena, hi mhaka yi durha.

Vubihi byo ya ya xibedhlele xa mfumo i ku va i fika i lovela kwalaya, kambe leswinene swo ya exibedhlele se mfumo i ku va va fika va ku pfuna hi xihenhla. U kota ku tshunguriwa vuvabyi lebyi nga na byona.

A hi mhaka ya kahle leswaku titliniki ti tirhisana ni tin'anga u pfuneta vanhu lava vabyaka hikuva, munhu loyi a vabyaka fanekele a ya xibedhlele kumbe a tliliniki. Tin'anga ti fanekele ti tirhela kwalomu makaya laha ti tshamaka kona ku va ti pfuna munhu loyi a vabyaka, nakona tin'anga ti pfuna munhu loyi a lavaka ku pfuniwa.